Umthelela wesikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo, izinzuzo zesikhathi sokulinda esifushane, ukufinyelela okusheshayo, ezinzuzweni, abahlomulayo bangathola izinkokhelo ngokushesha abasizi nezindleko zomngcwabo, izihibe zesikhathi esifushane sokulinda, amaphrimiyamu aphezulu abadayisi bomshwalense bangase bakhokhiswe imali eningi ukuze balandise nengozi eyengeziwe. Izinzuzo zesikhathi eside sokulinda, amaphrimiyamu aphansi abashwalensi banganikeza amaphrimiyamu aphansi ngenxa yokuncipha kwengozi, izihibe zesikhathi eside sokulinda, ukubambezeleka kokufinyelela ezinzuzweni. Abahlomuli bangase babhekane nenkinga yezimali ngenkathi belinde inzuzo.

Izinguquko ekubolekeni kwesinye isikhathi esifushane, izindleko ezisobala ezengeziwe, ukwenyuswa kokuhlela kwezimali, ukwehliswa kwamacala okumangala, umthelela ongabakhona kwezinye izinsiza zezezimali, imfundo yezezimali ngezindleko ezisobala kakhudlwana abantu abangagxila kakhulu ekufundeni ngezezimali, uhlahle lwanobiyo mali kanye nokuboleka okufushane.

Buyekeza inqubomgomo, xhumana nomhlinzeki, qoqa imibhalo namarekhodi okukhokha nesitifiketi sokushona, faka isikhalazo uma udaba lungaxazululeki, funa ukwesekwa ngokubonisana nomeluleki wezezimali.

Amasevisi emalimboleko yomuntu siqu asebenzela izinhloso eziningi. Isixazululo sezezimali banikeza ukufinyelela kwezimali ezimeni eziphuthumayo ezingalindelekile, usizo lwesikhashana ukusiza abantu ukuthi babhekane nezinselela zezezimali. Ukubonakaliswa komphakathi njengokungazinzi kwezimali, ukungalingani kweholo or imalimboleko yomuntu siqu, ingaba umkhiqizo wezezimali kanye nempendulo ezidingweni zomphakathi.

Kwazisa okubakhathazayo bonisa ukuqonda nozwelo ukuqaphela ukubaluleka kokuba nendaba lapho kudingeka. Ukulalela nentshisekelo, lalela ngokucophelela imibuzo yabo nezinto ezibakhathazayo uqinisekise ukuthi uyawuqonda umbono wabo. Incazelo ecacile, chaza ngokucacile isikhathi sokulinda inhloso yaso nokuthi siyithinta kanjani inqubomgomo.

Ukuvumela ukuphathwa kwamakhasi kude izinhlelo zokusebenza zokubhala zifaka abasebenzisi ukuba balandele amakhasi abo. Kusukela kunoma iyiphi indawo, kwehlisa isidingo samagatsha ebhange abukhoma izinhlelo ezintsha zobuchwepheshe njengokuhlola kwezobuchwepheshe bokwakha okuphilayo kanye nezinkokhelo eziphathwayo kuzoqinisekisa ukuphepha, ukusebenza kahle nokufinyeleleka ukukhuliswa kwemithombo yebhange. Laba mqoka izinsizakalo eziningi zomphakathi zizotholakala zikhulisa ukufinyelela kwemiphakathi yasezindaweni ezikude ezinsizeni zezezimali.

Ukuthumela imali ngokushesha ngefoni ephathekayo kungakhathaliseki kahle futhi ukuthokozisa kakhulu ikakhulukazi uma wazi ukuthi umamukele angase abe endaweni yasezindaweni ezisemaphandleni ngaphandle kokufinyelela kalula ebhange. Kuhlinzeka ngesimo sokuxhumana nokweseka kuvumela abantu ukusiza abathandekayo, noma ukwenza ukudlulisa ngendlela efanele. Kungakhathaliseki ukuthi ukude kangakanani.

Nansi incazelo imibhalo edingekayo nemininingwane, ulwazi lomuntu, igama eliphezulu, usuku lokuzalwa, inombolo wokuhlonza, umntwana wenzuzo, ikheli, imeyili, kanye nenombolo yocingo. Ingeniso yonyaka, ulwazi lwebhizinisi, igama lebhizinisi, igama elisemthethweni lebhizinisi lakho, ikheli lebhizinisi, uhlelo lwebhizinisi, usuku lokwakhiwa kwebhizinisi, inani labasebenzi, imali engenayo yebhizinisi yonyaka.